Mhlobo wam, ndiyayiva le meko yakho, inzima kakhulu kwaye andizozenza njengomntu owaziyo isimo ophantsi kwaso ngokuba ayikandahleli le meko. Kodwa ke ndihlele ndisiva kusithiwa ekuhambeni kwexesha kuye kube ngcono, kodwa ke mna ke xa ndikucebisa noba ndingathetha amazwi amathini na kodwa awuzuyisusa intlungu okuyo. Kodwa ke xa unohamba uye eklinikhi apho bakhona abahloli bengqondo ozawukwazi ke uthethe nomntu ongamaziyo ukwazi uyiphalaza imbilini yakho umane usiya uyothetha naye. Naye ke unolwazi ke okanye sevela unceda abantu abakwesi simo ophantsi kwaso. Bona ke bazawukwazi ukunceda bazawukwazi ngcono kule meko uphantsi kwayo. Ndikucebisa njalo mna ukuba uye eklinikhi.

Abanye abazali baye bangaxhasi into yokuba abantwana babo bacaciselwe ngeendlela zokosulela kwezifo ezosulela ngokwesondo ngenxa yokuba isuka ibingathi abantwana bayakhuthazwa ukuba mabahambe bolala ngokwesondo, kanti ayiyo lo meko injalo. Abanye abazali ke bakhule kwixesha lakudala apho ufumanise uba iimeko zokuba kuthethwe ngezi meko zinjena iba ngathi kwenziwa isono. Kanti abantwana funeke bathi bekhula befikelela kwelo nqanaba uba mabenze ezo meko zinjalo babe bezazi ukuba bazikhusele njani na ukuba bangachaphazeleki ezifeni. Ayithethi ukuthi ke ngoku abantwana bayayikhuthazwa ukuba mabayoyenza loo nto leyo, kodwa ke kuzothi xa beselungelweni lokuyenza kodwa babe benezixhobo zozikhusela.

Njengotishala nam ofundisayo apha, ewe, ngumbono ombi into yomntwana wesikolo okhulelweyo. Kodwa ke lo mntana usidinga ngakumbi ngoku kule meko aphantsi kwayo. Andiyikhuthazi mna imeko yokuba umntwana ahlaliswe phantsi, kodwa ndithi masizameni umeseka lo mntana ukuze akwazi ukuphumelela ezifundweni zakhe, ngoba izifundo zakhe ziza kuncedisana nokuba umntwana lo amzise emhlabeni abe nekamva eliqaqambileyo. Ngoku eyam imeko ukuba ndiqaqambise ikamva lalo mntana, azophumelela, akwazi kwixesha elizayo ondle umntwana wakhe. Ukuba ke sithathe isigqibo ukuba lo mntana makayeke isikolo mna ndithi notata womntana makayeke isikolo ngokuba ayizokwazi ukuba ibe yintombi yodwa uzawushiyeka isikolo ngokuba nomntana akazenzanga ukuba abe kule meko aphantsi kwayo, and ingenzeka noba notata womntana ulapha ungumfundi yena kuqala.

Yekani le nto niyenzayo. Yekani le nto niyenzayo ayilunganga ukuba nichukele omnye umntwana ngenxa ohlukile kuni kwaye lo mntana akazenzanga uba makabe ngeli hlobo alulo. Udalwe nguThixo ukuba makabenjena. Ngoku le nto niyenzayo ayilunganga tu, ndiyaninqanda. Kufuneka nizame indlela zokwazi udlalisana ningagxekani ngokuba ngenye imini hleze omnye wenu abe kwingozi yemoto, abuye ekekele apha. Akuzuba mandi ukuthi ubudlala nabanye abantwana ucinga fanisa uba unootshomi suke bakuhleke ke ngoku. Akumandanga nawe xa uhlekwa, nokuba uhlekelwa ntoni na, akubi mandi. Ngoku xa niza kumane nivisa omnye umntwana kabuhlungu nithi yena makave njani ngesimo angasenzanga. Yekani le nto niyenzayo, nidlalisane kakuhle.

Ndiyasiva isimo ophantsi kwaso kwaye sinzima. Zikhona ke ezinye iimeko onojonga zona, umzekelo imeko yokuba uthethe nabazali bakho uve bona uba bazawuthini na okanye usuke ukuba ke kokwenu awufumani inkxaso ube wena ungafuni ukumqhomfa umntana, ungakwazi nokuba uphise ngomntana. Bakhona abantu abangakwazi uba nabantwana abafuna abantwana. Ungakwazi ubhalise umntana wakho phantsi kwemeko ye-adoption, uphise ke ngumntana wakho. Uyazi ke umntana wakho uzawukhula kwikhaya elifudumeleyo afumane zonke izinto wena ubunqwenela abe nazo ubungazukwazi umnikwa zona. Kodwa ke yonke loo meko ixhomekeke kuwe.

Iimeko ezifana nezi zenza uba umntu athathe amanyathelo okusondela emapoliseni ukuba ayovula ikheyisi nokuba enze i-protection order, ukuze umlingani lona wakhe abe nomqelelana kuye ngokwemigaqo ye-protection order. Ngoba umntu xa ehlezi ekuhlukumeza ayikho into ezawutshintsha eso simo eso, uzawuqhubeka esenza njalo deske uthathe amanyathelo. Kwaye ndicebisa uhlukane nomntu lona ukuhlukumezayo okanye uyophila ubomi bentshontsho.

Iindlela ezingagangathwanga ziyawachaphazela kakhulu amaxesha okusabela kweenkonzo kaxakeka kwiindawo zasedolophini, ngoba xa imoto ihamba kwindlela elungisiweyo iyakwazi ubalekisa ngakumbi ilenze ixesha. Ngoku xa ihamba kwindlela engagangathwanga yenza ukuba ithathe ixesha elide ngokuba funeke ihambe kochophelelo ngoba kungcono ukuba ifike esidaleni kunoba kuthiwe imoto imile ngenxa yoba iye yabetheka okanye kwagqabhuka itayari okanye kwenzeke enye ingozi engakumbi kunalena.